Seshwehswe ke mose eo e leng hore se bontsha botjhaba ba ka se bontsha Bosotho ba ka. Kea se rate.

Ha ke bana le ngwana nka moreha lebitso le ho thweng ke Katleho hobane ka Sesotho lebitso le sala ngwana morao mme ha ke ke Katleho jwalo ntho engwe le engwe a e tshwarang lefatsheng e tlo mo atlehela.

Mofuta wa ho pheha ka braai ke ntho eo e leng kgale e le teng. Hobane Basotho kgale ba besa nama, empa ho tjhentjhileng e se e le Technology nama e se e behuwa hodima tshepe eo e bitswang braai, empa eo ke ntho ya kgale mme badimo ba ka se bana le taba le ntho e jwalo.

Mahadi bohlokwa haholo ho ntshiwa, e leng hore sedimo sa mahlokore a mabedi se kgone ho kopana, mme se dumellane ka hore ba dumela bana ba bona ba nyalane. Seo se bohlokwa haholo hobane ngwana ha lokela ho tsamaya a sa ntshetswa mahadi kapa hona ho dula le motho a sa ntshetswa mahadi.

Ha ke dumellane le sena hobane ba teng ba tswang lebollong ba ntseng ba etsa dintho tse tswileng tseleng.Ke dumela hore monna ke monna ka diketso tsa hae e seng hobane a tswa lebollong. Le ha ekaba lebollong ba ba ruta dintho tse ngata tse ba etsang hore ebe banna ba lokileng.

Malome ke ngwana bomme ka lehlakoreng la bomme wa hao kapa mme wa ka. Ha rangwane e le ngwana bo ntate ka lehlakoreng la bontate wa ka, mme rangwane ka Sesotho. O ka no re ke ntate wa hao wa bobedi ha malome le yena ka lehlakoreng la mme wa hao le yena ke ntate wa hao wa bobedi.

Ha ke dumellane le polelo eo hobane ho se o na le bana ba bashemane ba bollang ditliliniking ntse bale dilemong tse tlase. Empa re ka re seo e se e le monna nna jwale ha ke dumellane le seo. Hape bonna bo ya ka hore o e tshwere jwang monna ke monna ka diketso tsa hae. Le ha ba ka ba ruta dintho tse ngata lebollong tse tlo ba etsang hore e be banna seo ha se re e se e ele banna ka botlalo.

Ho ya ka nna ntho eo e lokile hobane ha o sheba matsatsing a hona jwale bana ba bangata ha ba nyalwe bana ba etsetsa bana ntse ba le mahaeng ba so nyalwa. Jwale seo se lokile hobane ba tla ithuta ho tsebana ba tla ithuta ho ratana.

Ke ile ka ipona ke le lehlatsipa la kgethollo, mme sena se ile sa nkutlwisa bohloko haholo.

Re na le mafielo a se kgale kgale a entsweng ka bojwang, re na le di katiba tsa bojwang. Re na le dintlo tsa nyenyane tse kgabisitseng tsa mekgoro tsena di supa hore dintho tsa kgale kgale tsa setso sa rona di ne di le jwalo. Re na le batho ba entsweng ka mantsopa ba disang ba kentseng diyanamarena ba bang ba kentseng mekorotlo katiba tsa Sesotho.

Sebakeng sa heso ha hona ntho e bitswang morena re na le makhanselara jwalo jwalo. Empa potso ke ena morena wa pele-pele wa Basotho ke Morena Moshweshwe.

Ke tla dumellana le taelo ya rangwane, hobane ka Sesotho monna ha a buile wa mamelwa, mme mosadi a ka se je nama e jewang ke banna mme mosadi a ka sebe ka hara banna ba bang Jwaloka ha monna a ka sebe ka hara basadi ba bang, banna ba na nama ya bona, le basadi, ba na le nama ya bona ka Sesotho.